Ho bua nnete, kapa ho ya hona ka maikutlo a ka batho ba sebetsang di-ambulance-ng. Ba bang ba nka nako ho fihla kapa ho fihla sebakeng seo, ba tshwanetseng hore ba tle ba ye ho sona ka baka la bakudi ba bangata ka baka la tulo, kapa , mokudi kapa yena , ba ka fihla ka potlako. Mme ba thusa se seng ke sephethephethe tseleng. O thole ho na le sephethephethe hoo ebileng ba se nang le monyetla wa hore ba ka feta.

Nnete ba hore ho etsa bo nnete ba hore o lata treatment-e kapa tsona dipidisi ka nako. Mme o di nka ka nako. O ja ka nako mme ha di hloke le ho etsa bo nnete ba hore ke motho ya nkang dijo tse matlafetseng. O ja dijo tse matlafetseng, o nwa metsi, o phela bophelo ba motho ya tlametseng a nke treatment-e bo matlafetseng.

Batho ba tsamayang ka ditulo tsa le bona ke batho ba fiweng monyetla wa hore le bona ba tle ba tsebe ho sebetsa. Ba fiwe le monyetla wa hore ba be lefatsheng la batho ba phetseng hantle mme ba sebetse kaofela. Ho na le tsela tsa bona tse entsuweng. Ba na le di-toilet-e .

Ho hlompha lengolo le ke le fuweng la kgalemelo ho tswa mosebetsing, ho tata ha ho no ho thusa ka letho empa ho emela le ho ba le mamello hore ba mpe ba fete ba qete. Ebe ke fola mola ka mora bona hobane ke hlompha lengolo la kgalemelo leo, ke tlohang ke le fiwe mosebetsing hore e tle e ske ya nketsetsa mathata ho ya pele.

PrEP ke meriana kapa dipidisi tse jewang letsatsi le letsatsi ho thusa ho thibela tshwaetso ya HIV. E sebetsa ka ho thibela virus-e ya HIV hore e se ke ya kena mmeleng ha motho a pepisitswe ho yona. Haeba motho a nwa PrEP-o ka nepo ka letsatsi le letsatsi e ka fokotsa menyetla ya ho tshwaetsa HIV ka ho fetisisa.

E ile ya ama maikutlo a ka ka tsela tse ngata tse fapaneng. Ya pele kgatello ya maikutlo ka lebaka la ho se tsebe hore na ho tla etsahala eng. Ya bobedi boikotloloho le ho ikutlwa o le mong. Maikutlo a tlase kapa tshabo e fetelletseng, mme ya ho qetela pherekano, khemising ya bophelo e amang bophelo ba kelello empa hape e ile ya nruta ho ikamahanya le maemo le ho ananela bophelo ka tsela e ntjha.

Ee, haholo ha ho se ha ho santsane ho le tlase dilemong ka baka la hore dintho tse ngata di ya etsahala.

Ee, ke etsa bonnete ba hore ka mora dikgwedi tse tharo ho isa ho tse nne , ka ya ke ke lo hlaya hore ba tle ba etse diteko. Ke tle ke tsebe hore ke eme kae haholoholo yona kankere, le tse ding tse ba di check-ang.

Bojwala taba ya pele, ho tswafa le ona ho diela thaulu hore hwa tshwana. Hoba batho ba bangata ba tena ba nyahama ka baka la bona batho ba sebetsang clinic-ing. Ke bona ba tsamayang ba jwetsa batho ka taba tsa maemo a batho. Batho ba qetella ba ba le dihlong tsa hore ba late se ba ba late tse ba loketseng.

Ho bua nnete, ke tla be ke se na boikgethelo empa ho reka, hore ke tle ke tsebe ho phela hobane ha ho na moo ke tla hlotseng ke o thotse or ke e thotse meriana eo. Hobane hangata meriana ya hlokeha haholoholo di-clinic-ing, ka baka la hore ba tloha ba soka ba thola stoko sa clinic. Jwale ho reka nka reka hoba ke tlo tloha ke sena kapa hona ke fasehile matsoho hore le nna ke tle ke tsebe ho phela. E ka ba ntho e leng horeng ke a etsa ka baka la hore ke tsebe ho phela.

Di bohlokwa haholo hobane ke moo dipapadi di etsahalang teng. Ke moo bana ba bangata ba kopanang teng ka taba tsa ho ithabisa. Mme di dula di hlwekile hore di be teng, hobane sa ngwana ke ho bapala. Mme di ya thusa haholo.

O ka thola tshwaetso ena ha ho na le motho ya nang le COVID-19 ha a thimula kapa a kgohlela. Kapa ha o ka tshwara dintho tse nang le kokwanahloko. Mme wa tshwara sefahleho sa hao kapa ha o le haufi le motho ya tshwereng ke kokwanahloko ena. Mme matshwao a kokwanahloko ena ke a kang feberu, ho hohlola ho sa feleng, ho hema ka thata, ho lapa haholo kapa tahlehelo ya monko le tatso.

Ka bona batho ba bangata ba kulang, ba robetse fatshe, ba sa thuswe ka lebaka la ho haella ha disebediswa le basebetsi. Ke ile ka ikutlwa ke hloname mme ke tshohile ebile ke utlwela batho bohloko.

Hobane ho tsuba le ho nwa jwala ho fokotsa tshebetso ya meriana ya antiretroviral. Mme ho ka matlafatsa mahlale a HIV mmeleng, jwala le kwai di senya sebete, ka baka mathata a bophelo bo eketsehileng mme tsa sitisa ho nka meriana ka nepo.